Atjhe, Dimakatso le na le ho leka batho kannete, nahana feela o se o tsamaya o lo nka fono ya ka, o lo bapala ka yona, o Kena nthong tsena tsa hao tse bitswang di tiktok. O nahana hore nna ke tlo ikutlwa jwang? O ntso tseba hantle hore e sa le e ba nako ena ya COVID, motho tshwantse a sebetse mona online, atjhe ngwana ke wa hle wa nleka e le kannete. Jwale ho bontsha hore ketso ena ya hao ena e nkutlwisitse bohloko, ebile ke se ke nahanne hore hosasa ha o so ya sekolong, ha o tlo tsamaya ka tjhelete. O tla nka skhafthini feela, ena e tla o ruta hore o hlomphe dintho tsa batho.

Ha ho na ntho e otlang pelo mme e utlwisang bohloko jwale ka ho se kgone ho check-a melaetsa ya hao, kapa ho se kgone ho sebetsa hoba data ya hao e fedile. Jwale e sa le ke bona hore seterekeng sa rona, ho na le ntho e short-ang jwale ka ho hloka dishopo tse rekisang data, Ke bile leano la hore ke hle ke iqalle sephaza shopo sa ka, ke etse hore ke rekisetse data setjhaba. Sena se ile sa nthusa ka hore ke ile ka thusa bana ba bangata hore ba be le access ya data ka mehla le mehla, le hore batho ba sebeletsang hae ka lebaka la COVID-19, ba kgone hore ba tsamaise melaetsa ya bona le hore ba tshware di meeting tsa bona ka nako.

Atjhe, ha ho na ntho e nkutlwisitseng bohloko jwale ka ntho e company ena e entseng. Nahana feela o tseba hore o na le network e tshepahalang, e o e tsebang hore o e patala kgwedi le kgwedi, empa ha o kgone ho tsamaisa melaetsa ya hao. Ke lekile ho bua nnete ya hore ke ba founele, empa ba dula ba bua ntho e one feela, hore nna ke founele service provider e pela ka, ke botse na Ha ho na network e sokodisang na? Empa ke bona nkare phoso ke ya bona, ke bona e ka nako e ba ne ba tlile ba tlo kenya Wi-Fi ena ya bona, ho na le mehalana eo ba se ba e kenyang. Ke ile ka leka hore ke founele ba phapusing tsa bona tse hodimo, empa thuso ha e so fihle le kajeno.

Atjhe, ho tsamaya ke ho di bona e le kannete. Athe ho na le di company tse lekanyetsang batho hore ba sebedise data-ra e kae tulong tsa dijo, ke ne ke qala ho utlwa ha monga moo a bua ka sena. O re ho nna ho ba lebenkele la hae ho tle batho ba bangata, motho ka mong o loketse feela ho sebedisa Wi-Fi sebaka se nkang hora feela, ka mora mona Wi-Fi ya bona e tshwanetse hore e ho kwalle ka ntle. Atjhe ne ke qala ho o bona mohlolo o jwalo kannete.

Ha e le bo mamgobozi bona ba ntena hampe, batho ba rekisang atchar le special ka mabitso a batho ba leka e le ruri. Ntho e tenang ka bona ke hore taba tsena ha di fihla ho wena, tla be ba se ba kentse tse ding tse dikete tsa bona tsa mashano, ae ke ba lelere sefapano. Ba lelera lefatshe lena, ba tlatsa tladitse ditaba tsa batho ha ba tshwanetse ba lokise maphelo a bona. Bo ntjheme bana ba nkwatisa hampe, hoba tshwantse ba shebane le taba tsa bona, kapa mesebetsi ya bona.

Ae ha o le motho o tla nne o di bone, ebile e re ke se ke ka re o tla di bona, ke re o tla di bala. Atjhe, bana ba ngola batho kannete ba ngola mme ba ngole le mashano, tsatsi la mohla monene ba ne ba ngotse ka mokgo moprosidente mora hae o hlokahetse. Kajeno ba bua ka nku e lelekisang batho, atjhe bana batho kea ipotsa ditaba ba di nka kae? O kila bona o bone hore ae mona le ha ntso o bala, o bala leshano kannete. Ba re nku ena e lelekisa batho, mme batho ba qetella ba wetse fatshe ka lebaka la yona. Ho thwe mme o mong ena ebile o le a kgaoha leoto ka lebaka la hore nku ena e mo lelekisitse, a ba wela fatshe, a robeha.